Izitimela zingase zingasebenzi usuku lonke. Lokhu kungabathinta kabi abagibeli abathembele ezitimeleni, ngoba izitimela azibizi futhi kakhulu. Futhi bayafika emakhaya ngesikhathi, kanti-ke uma ngabe sebezothatha ezinye izindlela zokuthutha, bazobe sebekhokha kakhulu futhi kumele behle begibele, behle begibele. Bafike sekushaye nesikhathi emakhaya.

Yebo, mshayeli. Besicela ukuba wehlise isivinini ohamba ngaso. Siyafisa ukuthi sifike emakhaya nawe ufike emakhaya uphephile. Kuhle ukuthi sifike siphephile emakhaya.

Uma ngabe amabhasi etelekile ngokungalindelekile, ezinye izindlela engingazama ngazo ukuthi ngifike emsebenzini ngesikhathi ukuthi ngibize izinkampani zezimoto zokuthutha abantu ezifana no-Uber. Lezo ziyakususa la osuka khona zikuyise qathatha la oya khona.

Yebo, mphathi. Bengingathanda noma bengicela ukwazi ukuthi njengoba amatekisi etelekile, singazama kanjani ukuthi sikwazi ukufinyelela emsebenzini futhi siphephile njengabagibeli?

Angijabule neze mphathi ukuthi sengilinde isikhathi esingaphezu kwehora, ngilinda itekisi. Lapho bekunomhlangano obaluleke kakhulu ukuthi ngifike kuwona. Bengicela ukubuza ukuthi ngabe kukhona enye indlela ongangisiza ngayo? Ngoba sesiside kakhulu isikhathi engisime lana.

Umbono wami ngentengo yokukhuphuka kukaphethiloli, ayingiphathi kahle neze ngoba, njengoba umuntu esebenza kuyobe sekudingakala ukuthi umuntu asebenzise imali eningi kunemali esinayo, ukuze sikwazi ukuthi sifake uphethiloli.

Angisawajabuleli amanani amathikithi amabhasi ahamba amabanga amade eNingizimu Afrika. Ngibona ngathi sebeyabiza manje.

Wemshayeli, bengicela ukubuza ukuthi amatekisi aya eNtuzuma ama ngakuphi. Bengicela ukuthi ungiyalele amatekisi akahle ngoba ngiyasaba uma ngilokhu ngilinde la, abantu boze babone ukuthi angazi ukuthi amatekisi aya kuphi kuyaphuthuma, ngiyabonga.

Ngicabanga ukuthi izitimela zintsha, yingakho u-Prasa ethi ziphephile. Ngoba zizintsha mhlampe bafake ezinye izindlela ezizosiza ukuthi singasheshi izitimela zigqekezwe abantu.

Izindlela engingaqalekisa ukuphepha kwabagibeli abasebenzisa amatekisi ukuthi, abagibeli kumele uma ngabe begibela benze isiqiniseko sokuthi imithwalo yabo iseduze nabo. Baphinde futhi uma begibela bebophe amabhande etekisini.

Yebo, ukhona engimaziyo okwakumele ukuthi, ayeke noma ashiye ukushayela imoto yakhe ngenxa yamanani kaphethiloli ngoba vele naye wayesephelelwe umsebenzi.

Into eyodwa ephathelene nezitimela engingathanda ukuyilungisa, ukuthi kugcwale kakhulu ezitimeleni lokhu kwenza ukuthi abantu bagcine sebengaphephile bebanjwa nezinkunzi ngoba izitimela zigcwele kakhulu.

Angizizwa kahle ngenani lemigodi emigwaqeni yethu. Lokhu, kwenza ukuthi izimoto zimosheke ngenxa yale migodi esiminingi emigwaqeni yethu.

I-Rea Vaya inkampani yamabhasi esebenzela phakathi neGoli. Uyakwazi ukuthi uyigibele, ikakhulukazi uma ngabe ungumfundi, ikuyise esikoleni, iphinde futhi inithathe inibuyisele lapho enihlala khona.

Yebo, ngake ngaba nengxoxo ethakaziselayo, nomuntu engangingamazi ebhasini. Sasikhuluma nje ngobuhle bempilo, nanokuthi kumele siyiphathe kahle impilo ngoba iyisipho esivela kuMdali.

Ngincamela ukuhlala maphakathi nendawo etekisini. Angithandi ukuhlala ngaphambili ngibukwa abantu. Angikuthandi futhi ukuhlala ngemuva ngoba kunesifuthefuthe kuyashisa.

Angiphathekile kahle nalesi sigameko esenzakalile. Umakhelwane wami ukuthi abe sengozini, alinyazwe imoto. Le ngozi ibe idalwe umgodi esesikade siwubika. Angizizwa kahle, ngiyafisa nje ukuthi ngiyilandelele le ndaba.

Mngani wami, ungawethemba amatekisi, ukuthi uzofika lana oya khona. Futhi amatekisi abiza kahle, uzokwazi ukuthi ukhokhe. Ngenxa yalokho bengicela ukuthi sihambe-ke nami, sihambe sobabili ukuze uzokwazi ukukhululeka.